Mhlobo wam, ukubana as long as yena engenamatyala engabolanga ematyaleni uzokwazi ukulenza eli khadi aze afake esi sicelo sokwenza eli khadi lekhredithi ebhankini yakhe. So long as yena amatyala akhe ewabhatala ngexesha. Ngoku ke andinomchasa kodwa ke ndingamhlonipha kwaye ndimkhuthaze ukuba alenze khadi lekhredithi ngoba lizomnceda xa sele esengxakini. Qha ke kufuneke la khredithi ayibhatale ngexesha ukuze ungabethakali xa sele efuna uncedo kwakhona ebhankini ngoba ibhanki ayizomnceda kwakhona xa engabhatali ikhredithi.

Izizathu ezibangela ukuba abantu badinge ikhredithi kukubana xa umntu sele imali yakhe iphelile kwezinye izinto ebeyisebenzisele kuyo, abanye abantu baye badinge ezinye izinto qha ezo zinto bangakwazi ukuzithenga ngemali yabo. Ngoko ke kulapho ikhredithi ingena khona olo hlobo uyakwazi ukusebenzisa laa khredithi ukuze athenge le nto ebekumele uyayithenga okanye le nto afuna ukuyithenga ebengazukwazi ukuyithenga ngeyakhe imali, ngoba ke iingxaki zomntu zininzi ngoko ke imali athe wayifumana ayinokonela ukuze alungise zonke iingxaki zakhe.

Andinoziva kamnandi ngoba ke imbangi yokubana ndithathe imali ngekhredithi kwakuqala kukubana bendisengxakini kwaye ndisengxakini nemali kwaye le mali kuyanyanzeleka ndiyisebenzise entweni ebalulekileyo. Kuba ke eso sidingo kuyanyanzeleka ndisibhatale ngekhredithi ngoba andinayo eyam imali yokubana ndibhatale esi sidingo. Yiloo nto ndizocela ibhanki ukubana mayindinike ikhredithi ndizokwazi ukufezekisa iminqweno yam kunye nezidingo zam. Kwaye andinova kamnandi nakancinci xa sele benganduvumanga uba mandithathe ikhredithi ndibe ndiyidinga imali.

Izinto endizokuzidinga ukuze ndivule iakhawunti entsha yebhanki yikopi ye-identity okanye i-identity card uqobo, enye yi-proof of residence okanye ubungqina bentlalo apho ubungqina bentlalo bunabisa ukubana ndihlala endaweni ethile ngexesha elithile. I-ID ke yona ke yile izochaza uba ndingubanibani ichaze nenombolo yam ye-ID olo hlobo ke ndizokwazi ukwenza iakhawunti yebhanka.

Idebhithi khadi inceda kwinto yokubana imali yakho akunyanzelekanga ube kanti uyiphethe kuwe empokothweni okanye esipajini ngoba imali iyalahleka kwaye xa sele isekhadini ikhuselekile ngoba iibhanki iyayigcina. Ngoko ke imali yakho uyikhupha xa sele useshophini, umzekelo ufuna ukuthenga into. Nakhona loo mali ayiveli iphume nje uba nephasiwedi amanani oye uwafake xa sele ufuna ukuthenga mhlawumbi kumatshini lowo uzobe uthenga ngayo utsalwe imali ngayo xa sele uthenga kuloo khampani ithile. Ngoko ke ikhadi ledebhithi linceda kuloo nto likhusela imali yakho kwaye likwenza ukubana imali yakho ungayilahli uyigcinise ibhanki.

Ndicinga ukuba yinto elungileyo ngoba xa sele kukho ingxaki edibenise nawe nebhanki kuyanyanzeleka ukubana kwaziwe ukuba uhlala phi, masithi umzekelo ube imali kuze ufunyanwe ukubana ube yimali umzekelo ubanjwe njengesikrelemnqa funeka kwaziwe uba uhlala phi kuze kuyiwe kowenu uze ufunyanwe uba ulapha kuze kubekho isisombululo waziwe ukuba ufumaneke kubekho isisombululo ube ukhona wena. Kwaye enye into izokunceda ukubana naxa sele unetyala uzokwazi uba kuphi kowenu kwenzele ubana xa wenze isivumelanisi uthathelwe izinto ezithile ukuze ukwazi ukubhatala ityala lakho olo hlobo i-address idilesi ibaluleke ngaloo.